Go botlhokwa go bala le go tlhaloganya ditumelelano le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto ka gonne ditokomane tseno di emela konteraka e e tlamang semolao magareng ga gago le motlamedi wa karata ya sekoloto.

Go beeletsa mo matlo a bonno kgotsa a kgwebo go ka ama thata thulaganyo ya nako e telele ya madi le go nna mo wa thoto.

Batho ba ka dirisa kadimo go reka koloi e e dirisitsweng ka go bona kadimo ya koloi kgotsa kadimo ya motho ka nosi go tswa kwa dibankeng, mekgatlho ya kgotsa baadimi ba ba mo inthaneteng.

Di-platform-o ya meputso ya magogo e fa bonolo le go gatisa ka go kgona go romela, go amogela le go boloka ditlhopho ka nako e amanang le fa go amanang le go le go fetola fa meputso ya madi e amanang.

Go overdraft go fa borai mo ditlhophong ka go letla mekgwa, go tswalelana le fa akhaonto e sa e e ka thusang go mekgwa ya borai kgotsa go thibela ditlhopho tse di sa .

Tse di botlhokwa tsa madi, ka gonne di ka nna tsela e e mosola ya go laola di tshenyegelo kgotsa go nna sekgoreletsi se se bakang go tlhoka tshireletsego ya madi e e nnelang ruri.

Fa tirelo ya phetiso e letlelela dituelo tse di rileng kgotsa di bankanyo ba ka botsa gape ditsela tsa go fokotsa ditshenyegelo tsa ntlha kgotsa go bona mokgwa wa phetiso o a siameng.

Gore motho a gonne go dira kopo ya karata ya sekoloto o tshwanetse go diragatsa ditlhokego tse di rileng tse di tlhomilweng ke moabi wa karata ya sekoloto, tse di akaretsang go nna le bonnye jwa dingwaga di le eighteen le go neelana ka boitshepo jo bo siameng, jo bo ntshitsweng ke puso jaaka netefatso ya boitshupo jwa gagwe.

Jaaka motsadi, dintlha di le mmalwa le le botlhokwa di tshwanetse go sekasekwa ka kelotlhoko go netefatsa tshireletsego ya madi le maemo a a siameng a kadimo.

Dibanka di le dintsi di neelana ka ditirelo, ka dipuo di le dintsi, tse di kgontshang bareki go tlhopha puo e ba e batlang ya peeletsano ya banka. E ka tswa e le mo mafelong a bonalang ka dipolanete tsa inthanete, ditiriso tsa cell-e founu kgotsa ditirelo tsa tshegetso.

Fa tsala ya me e na le boswa, go tsenya madi mo matlotlong e ka nna tsela e e botlhale ya go boloka le go oketsa khumo fa nako e ntse e ya.

Go tswala akhaonto ya polokelo go tlhoka dikgato di le mmalwa tse di botlhokwa go netefatsa gore thulaganyo e e senang mathata ya madi.

Forex e emelang phapanyetsano ya dinaga disele ke mmaraka wa lefatshe lotlhe o o gwebisang madi, ke mmaraka o mogolo go gaisa o nnang le metsi le mo ditšheleteng mo lefatsheng, o amanang le bagwebi, dibanka, dikgwebo le mebusong mo go fapanyetsana madi go tshegetsa kgwebo ya boditšhabatšhaba, dipeeletso le dipelaelo.

Go tila diphoso tse di tlwaelegileng fa o dira kopo ya karata ya sekoloto, tila go romela dikopo di le mmalwa ka nako e le nngwe, sekaseka ka di tlhoko, le maemo, netefatsa gore sekoloto sa gago se sa le gale mme o netefatse gore tshedimosetso yotlhe eo e e nepagetse.